Eya, ke dumellana le sena se buang ka hodimo hobane, ngwana ha a ja dijo tse nang le dimatlafatsi mmele wa hae, kelello ya hae ha mmoho le pelo ya hae di dula di ntlafetse. Mme o ba le boitshepo bo etsang hore a ithute ha bonolo, ka potlako ho tshwarella dintho le hore a mamelle nakonyana e telele ha a rutiwa ka phaposing ya borutelo.

Nna ke nahana meriana ya setho le meriana ya sekgowa e tlamehile ho kopanywa hobane dintho tse ding di ka fodisa motho ka pelenyana hona le ho ya ngakeng ya sekgowa. Hape boholo ba ngaka tsa sekgowa di sebedisa metjhini e leng se ka etsang hore ngaka tsa setho kapa meriana ya setho e sebetse ka pelenyana ho fodisa bakudi.

Seo nka se etsang ke ho ngola dintho tseo ntatemoholo a tlamehileng ho di tseba kapa a tlamehileng ho di etsa fatshe hore a tle a hopole. Mme ke hloka ho ba le mamello ka ha a ka phetapheta dintho tse ding hangata kapa a lebala tse ding tsa tsona tseo re buang ka tsona kapa tseo re di etsang.

Moriana eo ko o tsebang, o sebediswang ke mme kapa ntate ha lahlehetswe ke moratuwa wa hae ke bolebatsa. O etsa hore a lebale kapa a tswelepele ka bophelo ba hae le ha a se a hlahetswe ke sena se bohloko.

Eya dipilisi tsa Prep di thusa haholo ho thibela tshwaetso ya HIV hobane mmele wa hao, masole a ona a lwantsha kokwanahloko ena.

Ho ya ka nna botho bo tlile pele. Nka fetisa batho ba nang le bokowa boo moleng wa hula tjhelete bankeng. Hobane le ha e le hore nka ya ka pejana kapa ka pele ho bona hore ka etsahala hore motjhini e be ona o nsenyetsang nako, ka ha ka nako e nngwe e sa sebetseng hantle metjhini. Jwale nka fetisa batho bao ke sa qeaqehe.

Bana ba sekolo ba ithuta haholo ka temo, bohlokwa ba yona. Mme ba kgona le ho iketsetsa kgwebo ho tswa ho tsebo eo ya dirapa tseo.

Mokgwa wa ho thibela tshwaetso ya HIV, ke ho sebedisa kgohlopo nako e nngwe le e nngwe hao o etsa thobalano. Se seng seo ka se etsang ke hore o qobe ho tshwara kapa ho thusa batho ba eleng hore ba tswa madi ka matsoho a sa kwahelwang ka di-glove kapa ka ditshireletsi.

Ha seo se ka etsahala, nka tlaleha motho ya sebetsang tleliniking kapa sepetlele ho ba ka hodimo ho yena. Hobane seo a tla beng a se etsa ha se ha se molaong. Ka ha meriana eo e le ya mahala ebile e etseditswe setjhaba.

Ho ya ka nna maemo a rona a bophelo ha lekana. Ba bang ba na le ditjhelete tse batlang di le ngata, ha ba bang ba sena tsona. Ba bang ba phela boruing, ba bang ba phela bofumeng. Ke tla utlwisisa hobane mohlomong yena o kgona ho lefella ngwana hae dijo tse batlang di le hantle ho ya ka yena. Empa nna nkeke ka ba le bothata ha feela dijo tseno tse fepuwang ngwanaka e le tse nang le bophelo bo botle ebile di hlwekile.

Dumelang dumelang batswadi. Ke a tshepa tsohle di lokile hlakoreng la lona, jwalo ka ha di lokile hlakoreng la ka. Taba ya hore bana ba rona ba fuwe di-contraceptives ba le lemong tseo ba leng ho tsona ha ya loka. Hobane di-contraceptives di sebediswa ke batho ba etsang thobalano kapa ba batlang ho thibela pelehi. Jwale hee, ke kopa le nthuse hore re bue le principal-a ka taba ena hobane ke bona ehlile a sena tsebo ya hore e etsahetse. Ke kopa thuso batswadi hobane bana ba rona ha ba lemong tseo tsa hore ba ka fumana di-contraceptives.

Course-o ya First Aid e nka nako e kae? Hape ke bokae?

O ka thola tshwaetso ya sewa sena ha o ka ema pela motho a nang le sona, a sa itshireletsa ka mask. Diketsahalo tse bontshang hore o na le tshwaetso ena ke ho fufulelwa, mmele o bohloko, ho hohlola le hlooho e sa feleng.

Motswalle wa ka o lokela ho ja dijo tse nang le phepo e ntle. A ikwetlise kamehla hape a qobe ho robalana kapa ho etsa thobalano ntle le tshireletso haebe ana le kamano.

Eya, ke a kgotsofala ka ponahalo ya ditente tseo. Ka ha e na le mebala e hlakileng, e bonahalang, e hohelang haholo.

Batho ba di-ambulance-e ba nka nako ho fihla bakuding ba bang hobane ba ka ba le bakudi ba bangata ba tlamehang ho ya ho bona ka nako e le ngwe. Kapa ba ka nka nako e telele ka lebaka la tsela e telele kapa sebaka seo ba yang ho sona se ka batla se nka nako hore motho o ka fihla ho sona.

Tahi kapa ho tsuba ho thibela di-anti retroviral therapy hore di matlafatse masole a mmele. Ka hoo, motho a ka e fumana a fokola haholo. Ka hoo, ditsebi di reng batho bana ba tlohele ho tsuba le ho nwa jwala.

Seo ke se boneng haholo sepetleleng sa mahaheng, ke batho ba bangata ba fotseng laene ya ho thuswa. Mme hape ke bone basebeletsi ba sepetlele seo ba le mmalwa kapa palo ya bona e sa lekana hore ba ka thusa batho bao. Sena se nkutlwisitse bohloko haholo hobaneng hara batho bao ho ne hona le batho ba baholo ba seng ba kula haholo hore ba ka ema nako e telele, kapa ba ka ema hara maemo a lehodimo a jwalo hobane pula e ne e na haholo.

Boholo ba batho ba swabela hoba le kokwanahloko ena ya HIV. Ka hoo, ba bang ba bona ha ba nwe dipidisi hobane ba tshaba hore batho ba bang ba ba tsebang ba tla ba bona ha ba ilo phaka dipidisi tsena dipetlele.